Go tlosa bodutu gonne go go thusa go akanya ka kelotlhoko, metshameko ya inthanete e golagana bokgoni.

Ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo megaleng ga go a fokotsa go tshameka ka nama gonne fa o tsamaya mo mabenkeleng go santse go na le batho bao ba tshamekang ka nama gonne ga se ba le bantsi bao ba nang le one megala ya letheka ya thekenoloji.

O ka tshameka motshameko wa chess mo mogaleng wa gago wa letheka o le mo dikgaisanong le batho ba bangwe gonne ka go dira seo o dira gore monagano wa gago o kgone go nagana mme o go tlose le bona bodutu kgotsa o ka tshameka ka madi fa e le gore o tlhoka go itlosa bodutu mme fela o seka wa senya madi.

Di e ama ka gonne didiriswa tsa seileketeroniki tseo di dira gore motshameko o nne botoka mme ebile go seka ga nna le dikgogakgogano fa o tshameka motshameko oo.

Ke rata gore fa o sena madi o ka dirisa madi a mannye a o nang le ona wa tshameka metshameko mme wa kgona go iponela phenyo, wa newa madi a fetang a o neng o na le one mme se nka ratang gore se tilwe ke gore ga go tliwa mo motshamekong o o tshwanetse go dirisa madi a mannye gonne fa o ka dirisa a le mantsi o ka iphitlhela o le mo dikolotong mme ebile o sa kgone go laolega.

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka data mme ebile o tlhoka le ona mogala wa letheka kgotsa e ka nna tsona didiriswa e ka nna tsona di-computer go ka di-laptop, go tshameka metshameko e o tlhoka tsona tseo. Metshameko e o ke itseng ke metshameko ya chess, ke metshameko ya ludo, ke metshameko ya dikarata kgotsa ke metshameko gape ya go ka tshameka tsona di-slot-o.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama ka gore ga o sa kgaotse o ka iphitlhela o dirisa madi a le mantsi, e ka nna madi ona a gore o reke yona data kgotsa fa o le mo motho yo o tshamekang metshameko ya madi o ka iphitlhela o le mo dikolotong. Motshameko wa me wa mmamoratwa ke wa chess gonne o nthuta gore ke itse go naganela ka bonako.

Re tlhoka data mo metshamekong ya inthanete ka gonne metshameko eno e ikaegile ka go mo kgokaganyo eng ya inthanete go romela le go amogela tshedimosetso magareng ga sediriswa sa gago le sa yo o tshamekang le ene. Tse ke ka ntlha ya tse di botlhokwa ka gore go tlhokega tshekatsheko ya nako ya nnete, dintsi le ditlhatlhobo, bolokelo jwa cloud-o metshameko e mentšha e tlhoka tswelelopele mo go cloud-o e leng yona eo e bolokang motshameko.

Mabaka a gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke gore fa e nna bosigo bontsi jwa batho ya be e le gona ba tswang kwa ditirong tsa bona tseo di farologaneng mme ba ba ba iketlile, tlhaloganyo tsa bona di iketlile mme ba batla gore ba fodise menagano ya bona mme ka go tshameka metshameko e ba kgona gore ba fodise ditlhaloganyo tsa bona. Fa mongwe a batla go reka data mme a sa batle go reka ya tlhwatlhwa e kwa godimo a ka ikgolaganya le marekelong ao a kgonang go bona tsona dipakete tsa gore a ka reka data ya maemo a kwa tlase kgotsa o ka kgona gore o reke yona data e lebaganeng fela le metshameko ya mo inthaneteng.

Boithabiso le go tlotla kgatlhego, metshameko ya mo inthaneteng e thusa go itlhatlhoba mo kgatlhegong ya gago le go itumela, go aga bokgoni mo kamanong ka metshameko e fa o tshameka le batho ba le bantsi o ithuta go buisana, go dirisana le ba bangwe mme ebile go tokafatsa bokgoni jwa monagano le boikanyo, go fokotsa go nagana thata. Ga gona internet-e e e potlakileng pele ga gona internet-e e e potlakileng, go ne go sena yone megala ya letheka ao re nang le yona ya segompieno dikgolagano tsa dikhomputara di ne di lekanyeditswe dikhomputara tsa kgale di ne di sena maatla a lekang go tsamaisa metshameko e ruileng ya digital-e ya segompieno.